Ukuhambisa iminwe yami kuvolo obuthambile kungikhumbuza ubusika ngisawusana oluncane. Ngisongwe ngamasudi akhiwe isandla sikagogo. Ngizwa kokubili ukufudumala nokulangazelela. Ngakolunye uhlangothi, uvolo uthwala isisindo sobuwena njengomuntu. Kungakhathaliseki ukuthi ziyizintambo zikasilika zomuntu engimthandayo noma ukuqina kwami. Ukuthintwa ngakunye kungikhumbuza izikhathi zobuhlobo obusondelene nami, obusenhlizweni yami. Ushintsho nakho phela ukuziveza njengomuntu ubuwena nje bonke.

Ilanga laliseduze njengoba ngangiguqe phansi emhlabathini omanzi, izandla zami zigcwele uthuli. Ngikhumbuli izinkathi ezedlule njalo, ezinye zazinothile, ezinye zigcwele isomiso nezinambuzane. Ngimamatheke ngikhumbula injabulo yokuqhuba kwamahlumela aluhlaza okuqala emhlabathini. Ngisho nalapho ngiphuma umoya lapho ngikhumbula iziphepho ezaqothula imigqa iphelele. Phakathi nenselele ngayinye, ngangizikhumbuza ukuthi ukuhluleka kwesivuno ngasinye kwakuyisifundo, ukuthi ukubuyela emumva ngakunye kwakuyithuba lokwamukela isimo sokuthi, njenge mbewu engangiyihlwayela kwakuyohlala kuveza okuthile okwakuyoba ngumvuzo ngokuhamba kwesikhathi.

Lapho ngiqala ukuhlolisisa izimbali zayo ezihlwanyela impova ngisibona khulu. Inhliziyo yami iyashaya ngamandla ngenxa yenjabulo. Ukuthola isitshalo esisha esifundiswa ngumoya. Esinye sakhula buthule isayensi ingasiqaphelanga. Kwaba njengokuthola imfihlo ehlebezwe imvelo ngokwayo umzuzu ngokumangala okuhlanzekile. Namathuba angenamkhawulo.

Ngingadlulisela ukuhlakanipha kokusebenza ngokuvumelana nemvelo. Ukuqonda impilo yomhlabathi, ukujikeleza kwesitshalo, nokulinganisela okunobuhlakani kwemvelo okusekeleni ezomilo. Ngaphandle kobuchwepheshe ngifisa ukuba isizukulwane esilandelayo sihloniphe ukubekezela. Ukuhlonipha umhlaba nokuxhumana okujulile phakathi kwabalimi nokudla okondla umphakathi wabo. Ngoba bayalidinga lo lwazi.

Njengengxenye yohlelo lwe-CSA ngingakwazi ukufaka ulwazi lwami ngempilo yomhlabathi nemikhuba yokulima okusimeme. Ngisize ekuthuthukiseni isivuno ngenkathi ngigcina umhlaba ngezikhathi ezizayo. Amakhono ami okuxazulula izinkinga nokubambisana angenza ngikwazi ukusekela. Abalimi engisebenzisana nabo ngokuhlanganyela nabo. Izixazululo ezintsha zokulwa nezinambuzane, izindlela zokunisela, nokwenza izihlobo ezihlukahlukene zezitshalo. Ngakolunye uhlangothi, ngingazuza ehlakanipheni okuhlangene kweqembu. Ngithole ukuqonda ngezindlela ezahlukahlukene zokukhula, amasu emakethe. Nezindlela zokuphatha ingozi eziqinisa kokubili ipulazi lami kanye nelomphakathi wonke.

Ngikhumbula isikhafu sami esilukiwe esiluhlaza okwesibhakabhaka, ugogo angangenzela sona. Intambo yaso ewugqinsi futhi ekwebhayo kancane. Siphethe iphunga elincanyana lensipho yelavenda eyayintandokazi kugogo. Iluphu lomthungo ngamunye wawuhamba ukufudumala kwezandla zakhe. Futhi ngisho neminyaka kamumva ukukusonga entanyeni yami kwaba njengokwanga okuvela kuye. Isikhumbuzo sothando olulukwe kuyo yonke intamo yami.

Ukukhiqizwa kwesikhumba kulimaza imvelo ngokugwawulwa kwamahlathi, ukungcoliswa kwamanzi kanye nokukhishwa kwegesi ephezulu. Amakhemikhali anobuthi aphuma ekushukeni angcolisa amanzi. Kuyilapho-ke ukufuya kwezinkomo kunomthelela ekulahlekeni kwemiteni nokulahlekelwa indawo zokuhlala. Ezinye izindlela nje eyisimeme zingayinciphisa le mthelela nobubi obenziwa ukukhiqizwa kweskhumba.

Ukufaka ukudla emathinini bese ukufaka endaweni ebandayo njengeqhwa kungasiza ekutheni wonge ukudla okunokuthi ukudla okungaphandle kwasemathinini kuyenzeka kusheshe ukonakala, bese kulahlwe. Lokho okudala ukuthi kumosheke ukudla.